Ba ka itemogela dikgwetlho tsa go iphitlhela ba dira mo lefifing, ka gore ya bo e le bosigo. Ba ka tlhoka mabone go dira sentle mo bosigong, se sengwe ke gore ba ka itemogela kgwetlho tsa pabalesego, ba ka tlhoka gore ba nne le batlhokomedi ba e leng gore batle ba ba sireleditse go dira jalo mo bosigong.

Nnyaa, basadi ga ba bone ditšhono tse di lekanang le banna mo temothuong ga jaana, mme ke nagana gore seo se diriwa ke gore go le gantsi basadi ga ba na kgatlhegelo e kalo mo temothuong go tshwana le banna.

Di-drone-u di ka tokafatsa thobo ya dijalo ka ntlha ya gore, mo dirisi wa, kgotsa molemi, kgotsa motlhokomedi wa mo polasing, wa bo a kgona go tlhokomela le go tlhola dijalo kgapetsa-kgapetsa go na le fa e le ene a yang ka bo ene go nna a ntse a ya go tlhola dijalo le gore di godile go fitlha go le go kanakang, mme fa di lekola jalo ka drone, o tlo go kgona go nna le tshedimosetso e ntsi.

Sekai se ke itemogetseng kgotsa se ke se itseng ke fa go dirwa dilo tsa go tshwana le bo dikampa, go tsewa bašwa kgotsa balemi, ba isiwa ko dikampeng tseo bo e leng gore ba feta ba ropisiwa kgotsa ba tlhatlhelelwa ka mefuta ya dijalo le temothuo, ba rutiwa le go bontshiwa ka mokgwa o dilo di diriwang ka gona, e le selo se e leng gore se diriwa kgapetsa-kgapetsa, ga raro kgotsa ga nne mo ngwageng. Go ba tlhatlhelela go le gontsi, gore ba itse gore ga ba kopana le dikgwetlho ba kgona go di feta, ka mokgwa o ntseng jang.

Dijalo ga di tshwane, ke ka moo go jalwang go ya ka dintlha tse di farologaneng. Sekai sonobolomo, e jalwa magareng ga Ngwanaetseela le Ferikgong, e tlamehile e nne sebaka sa matsatsi a le some a robedi go ya go lekgolo some a mane, seo se raya gore e kotulwa ka kgwedi ya Moranang go ya go kgwedi ya Motsheganong e le magareng, seo ke ka ntlha ya gore dijalo di farologana ka go ikemelela go ya ka setlha, kana ke ka re ka maemo a bosa.

Fa o gobala o le kwa tirong, o kgetlha dijalo, o begela yo motsamaisi kgotsa o le tlhokometseng, for dilo tsa go tshwana le tsone, gore dikgobalo kgotsa go tsamaisa tiro, le mo begele, a tlhole gore o gobetse go le go kanangkang, fa e le gore a ka kgona gore a ka go thusa ka tsela a ka go thusang, a dire jalo. Fa kotsi e go tlhagetseng e le e masisi, a bitse ba maemo a tshoganyetso, gore ba go tseela ko kokelong, o ye go thusiwa teng, o kry-e kalafi ko teng.

Di-college le diyunibesithi ba ka thusana le dipolase ka gore ka dinako tsa diteko tsa diatla, go tsewe bana ba isiwe ditekong ko dipolaseng, ko batla fetang ba tlhatlhobiwa teng, ba dira ka matsogo, ba dira selo se e leng gore ba se rutiwa, ba bone le selo se e leng gore se ba se rutiwang, be ba se bona ka matlho, ba kgona le gore ba ka se tshwara ka matsogo.

Maele a nka mo fang one ke gore a ka tsena ka gongwe mo tumalanong le mong wa lefatshe, gore kgwedi ya ntlha o rent-a lefatshe, a itse gore o lebelela gore tsamaiso ya gagwe sengwe le sengwe sa a leng gore o tla ba batla go rua ka sone, se tla mo berekela jang, mme a itse gore kgwedi tse di latelang ga e le gore maungo a teng a mo tswetse mosola, ka bo e nna gona a ka rekang lefatshe. Seo e le ka ntlha ya gore, o ka feleletsa o rekile lefatshe e le gore o sa le tlhatlhoba mo go tseneletseng, o ipoleletse gore letla a go ungwela, ko bofelelong o be o le gore ga le go ungwelwe, o feleletsa e le gore o dirisitse tšhelete e ntsi mo selong se e leng gore ga se tlo go go ungwela ko morago.

Dijalo tse di tlwaelegileng tse di jalwang ke merogo, sekai dikhabetšhe, bo sepinatšhe, dieiye, ditamati. Gore ke selo se e leng gore se a tlhokagala 'tsatsi le letsatsi mo magaeng, ke selo se e leng gore sa jewa, mo mafelong a farologaneng ke selo se e leng gore sa tlhokagala 'tsatsi le letsatsi. Mme seo se ka tokafatsa matshelo a bone ga ba ka e kry-lea ko e leng gore ba tla be ba na le batho ba bone, ba itse gore ba ba fepa ka tsone dilo tseo, ba na le memmaraka ya bone for ba rekisetsang dilo tsa bone teng, kgwebo ya bone e tswelela pele.

Seno se tlhoka go ikhutsa mo masimong ka ntlha ya gore fa o dira diura di le dintsi ntsi mo maemong a kwa godimo a bosa, o tsenwa ke letsapa le le ntsi, le le feteletseng, ga matsatsi a ntse a tsamaya, o kgona go tlhola o ntse o dira, mme go sena tema epe e tswelelang ka ntlha ya gore, o phela o dira ka letsapa.